Nka dumedisa, ho bathusi ba kgonang ho thusa. Ke na le bothata mona ka data, ke rekile data empa ya jeha ha ke tsebe jeha keng empa e se fela ka pele, so ne le ka kgona ho nthusa na, hore ke etse jwang hobane jwale ke hloka hore ke sebetse ka data ena mara, empa ha e fela ka ha ke kgone ho sebetsa ka data ena. So ke kopa le nthuseng ka potlako bathong ba Modimo, hobane jwale nna jwale ha ke sa kgona jwale data ya ka e tsamaya ka pele ha ke tsebe keng, ne ke kopa thuso hore na ke nke metjha e feng hore data ena ya ka e tlohele ho dula e tsamaya jwalo.

Tsela ya hore re boloke data ka hore founung tsena tsa rona re na le di-applications tse teng tse leng horeng di teng ke tsona tse re ratang ho nka data tse ratang ho nka data re sa hlokomele, empa ha re ka dula re di tlositse ho rona mona, di be teng ka founung mara ha o kene ka founung o sebedisa data o bo di tlositse hobane, di a e pula ebile ke tsona tse jang data. Kapa re be le di-Wi-Fi kapa tsona di-router hore data tsa rona di ska fela ka pele, tje ka ha oe rekile shopong ka tjhelete, empa router yona kapa yona Wi-Fi ho ba betere hobane ha ena limit ebile ha e fele.

Nna hore ke ye ke boloke data ya ka, ke hore ha ke dule ke le marangrang, ke shebana le ntho tse sa hlokeng di shebe. Ke sebedisa data ya ka ka nepo letsatsing ka nako eo ke tlamehang ke hlokang ho e sebedisa for mabaka a bolokehileng ho ba data le yona nou e bohlokwa, hona ho fetise mabaka a hao kapa hore o bue le batho ba bohlokwa. So nna ke sebedisa data ya ka ka nako, kea tseba nako e feng ke ho na moo ke sebedisang data ya ka, nako e ngwe ha ke e sebedise ke e sebedisa hantle hore ke kgone ho qeta beke e le teng, e ntse e le teng e felletse. Le haebene e senyehile moo ke e sebedisitseng teng mareng, ke kgone hore ke phethe mabaka e sa fele ka pele, ka hore ha ke e sebedise fela ntle le mabaka a siko.

Nka mo eletsa hore a reke data ya social bundle, enanana ya o fumanang hore marangrang ana a latelang, e leng hore ke WhatsApp, Facebook kapa yona Instagram kapa yona Twitter. Ke social bundle, ke yona mo o fumanang hore data ya hao ha e fele, ha e kene mole le mole, ha e tshwane le internet data mo eleng hore internet data yona e kena hohle monana ha e kgethe na ke marangrang a feng. Empa ha o rekile social data bundle yona e ikgethile hore na o rekile ya marangrang a feng mo e leng hore o sebedisa marangrang fela ka yona data eo, ha hona eng hape o ka etsang eng kapa eng ka yona, e tlamehile fela o etse ka marangrang ao a kgethileng ho social bundle hore o batla ho sebedisa data ya hao ho ona.

E ka re ha ke sa tla ka kgona ho reka data ya kgwedi le kgwedi, hobane data le yona jwale e batla tjhelete ebile e batla hore o dule o na le yona hore o kgone ho bua le batho. So ho bohlokwa ho batho be e lo reng, e batla e be e kare o ka be o sebetsa e seng o sa sebetse hore o tsebe hore data ena ke tsona mo kgonang ho etsa taba tsa mesebetsi eo hantle ka data. Jwale ho ba thata haholo tje ka motho e mong a sa sebetse, kapa nna ke sa sebetse data ya kgwedi le kgwedi ene e le turu, so ho tlo ba thata hore ke fitlhele. So ke nahana hore data le yona e tlo ba thata hore motho a reke lemo tse tlang, kapa yona kgwedi le kgwedi, ho tlo ba .

Nka ka dumedisa ba ikarabellang haholo ka yona phone number enana ya ka e ke e sebedisang, nka ba dumedisa. Ne ke hloka thuso hobane jwale data ya ka e ngata ene e sentse e tlo fela ka hore nako ya teng e sentse e fihlile ya hore e tlo fela. Nna ne ke kopa le ha ekaba hora tse tharo ho isa ho tse hlano hore ke thusuwe hore ke kgone ho qeta data ena hobane hona le mesebetsi e lo reng ke tlamehile ke o etse ko qete, jwalo ka kopo ka boikokobetso hleng jwalo ka ke le o mong wa lona, e lo reng a sa le sebetsa le nna hantle. Ne ke kopa thuso le ka kgona ho nthusana hore data eo nna yaka e ska fela nou ka nako e tlamehile e fele ka yona le nketsetse nakonyana, le mphe nakonyana e itseng fela hore ke kgone ho qeta ntho e ke e etsang le ka kgona na.

Mmuso o ka thusa setjhaba haholo ka data ka hore monanana diofising tse kgolo kapa hona dishopong, ba dule ba kgothalletsa boradishopo hore ho dule ho na le data e dulang e le teng, e dulang e thusa batho ha ba le teng moo. Kapa hona dikolong monanana, mmuso o ka kgona hore o kenye di-Wi-Fi sekolong moo, hore Wi-Fi e dule e le teng hore bana le bona ba ska hloka, kapa hona monanana malapeng mona mmuso o tle ka lenane le letjha tjhi la yona di-Wi-Fi hore bana ba tlohele ho dula ba sokola ka data, e dule e le teng malapeng. Ba ba etsetse hore re data di be teng, ba ba kenyetse tsona di-Wi-Fi malapeng mona hore, batho ba tlohelle ho sokola tjena ka data hobane data nou e turu haholo.